Ku vava swinene hikuva n'wana wa mina u tinyiketerile eka dyondzo, nakona u languteriwe ku ya hetisisa tidyondzo ta yena eka xikolo xa le henhla. Loko ndzi tsandzeka ku kuma mali ya ku lomba, ku va ku ri ntshikelelo lowukulu hikuva na mina a ni le ku tirheni. leswi vulaka ku na yena u fanele a teka lembe a tshame ekaya a nga ha yi exikolweni. Leswi swi tlhelerisaka vana endzhaku hikuva mfumo na wona wa tsandzeka ku nghenelela wu hi tlakusaka ka ku timhaka ta ku hi lombisa mali.

Eka sosayiti ya Makhensa, ku pfumeleriwa ku teka vanhu e va malembe ya le xikarhi ka eighteen to sixty-nine. Kambe kokwana wa wena Thembi, eka n'hweti leyi hi yaka ka yona, va ta va va hlanganisa malembe ya seventy, leswi vulaka ku ri swi fanerile leswaku hi va susa leswaku u nga lahlekeriwi hi mali. Hikuva loko u nga va susi va tshama va ri kona, loko va tshuka va hlangana na nghozi sosayiti ya hina yi nge swi koti ku hakela hikuva malembe ya vona yi ta va ya hundzile ti mpfumelelo ta hina.

Loko ndzi tshuka ndzi hlangana na khombo, ndzi nga swi tsakela leswaku ku va ku ri n'wana wa mina loyi a kumaka vuyelo wa swilo swa mina leswi ndzi nga swi hanya na ntirho lowu a ndzi tirha wona. Hikuva u ta kota ku sala a tihanyisa a kota ku ti hlayisa, a hlayisa ni vamakwavo wa yena. Hikuva loko ndzi nga ri kona, ka ha ri hava munhu loyi a nga ta n'wi tlhogomela nakona u fanele ku tiyimela hi yexe. So swi na nkoka leswaku swilo swa mina swi sala swi ya eka yena leswaku a ta kota ku tiyimela, a yisa mahlweni swa tidyondzo ni vumundzuku bya yena.

a lava ku teka mali e bank u fanele a langutisisa leswaku yi ta tlhela yi ri mali muni, nakona ntswalo wa kona wu fambisa ku yini. Swi ta teka tin'hweti tingani leswaku a kota ku heta ku hakela mali leyi a nga yi teka, muholo wa yena wa pfumela leswaku a teka xikweleti xo ringanela mali yeleyo na. Swi nge n'wi tikiseli ku n'wi hakela n'hweti na n'hweti na, nakona bank yi nge vi na ntikelo ku n'wi kuma loko va lava mali ya vona ke.

Swa ku u endla leswaku bank ya wena yi sirhelelekile efoyinini, u fanele u endla PIN-i ya tinomboro leti ti tiviwaka hi wena ntsena. Nakona u fanele u tirhisa tinambara leti nga tolovelekangiki, u fanele u tirhisa tinambara ta xihundla. Swi ngo ha na antswa ku va tinambara leti ti tiviwaka hi wena ntsena, kambe ku nga vi ku ri tinomboro ta foni, ku nga vi ku ri tinambara ta siku leri u nga velekiwa hi rona. A ku ve nambara ya xihundla leyi vanhu va nga tsandzekaka ku ehleketa.

Eka siku na siku yi na nkoka swinene hikuva, loko u ri na n'wana a nga tshuka a vavisekile exikarhi ka n'hweti u lava ku n'wi tsutsumisela exibedhlele kambe u nga khomangi mali emavokweni ya wena. So pulani leyi pfumelaka leswaku ku va ni vutshunguri hi xitshuketani siku rin'wana na rin'wana, yi na nkoka hikuva wa kota ku ya xibedhlele n'wana wa wena a pfuneka siku na siku.

leswaku u tiva leswaku ndzindzakhombo ya wena, yi ta kota ku ku pfuna endzhaku ka tin'hweti tingani. Hi ndlela yeleyo u kota ku tiva leswaku yi fanekerile ku yi teka kumbe njhani. U kota ku tiva na leswaku loko wo tshuka u hlanganile na khombo endzhaku ka tin'hweti tinharhu leti yaka va tona, u nga kota ku kuma mpfuneko xana ke? Mali ya wena yi nga kotaka ku vuyerisa vuyelo na

Mimovha yi kotaka ku pfuna leswaku loko u hlanganile nghozi epatwini, va kota ku ku pfuna hi movha wuntshwa. Va kota ku langutisisa leswaku movha wa wena u hlangane na yini va ku lunghisela wona, nakona va ku nyika timali.

Leswaku vanhu vo tala va hatla va kuma mpfuneko hi ku hatlisa. Hikuva wa kuma u endle ndzindzakhombo eka n'hweti leyiwani, u byeriwa leswaku u yima tin'hweti tinharhu u nge se za u pfumeleriwa ku ta u ta kombela mpfuno. Kambe u hlangana na nghozi n'hweti yi nga se hela. Hi ndlela yeleyo wa tsandzeka leswaku ndzindzakhombo ya wena yi ku pfuna. So loko va susa minkarhi yo rindza, a swi ta pfuna vanhu vo tala hikuva loko va tshuka va hlangane na nghozi ka siku na siku va swi kota ku tsutsumela ku ya kombela ku ta pfuniwa. Kombela voko.

munhu a karhi a tirha a va na ndhawu leyi a hlayisaka mali ya yena leyi a nga yi tirhiseki, kambe yi vekela siku ra khombo. Hikuva u nge swi tivi leswaku mundzuku u khome yini. Loko munhu a karhi a hanya hi siku na siku swi fanerile leswaku en'hwetini a veka mali leyi a swi tivaka leswaku a nga yi khomi u ta yi tirhisa loko a tshuka a hlangane na mhaka ya xihatla. Ku nga ha va ku ri mhaka ekaya, ku nga ha va ku ri mhaka leyi tsutsumiselaka exibedhlele, kumbe ku va ku ri nghozi leyi fanelaka ku munhu a tsutsumela entirhweni, kumbe a tsandzeka ku nghena entirhweni. Loko munhu ku ri na mali leyi a yi vekeke tlhelo swa pfuna leswaku u kota ku tirhisa yona. Hikuva ni hambiloko u karhi u tshama endhawini u hakela mali, rin'wana ra masiku ntirho wu nga tshuka wu ku helela, loko u ri na mali wa swi kota ku khandziya u ya ekaya.

Tibangi tin'wani ti pfumela leswaku munhu a kota ku humesa mali nkarhi wu nga se za wu fika, hikuva va swi tiva leswaku ku na siku ra xitshuketana. U nga tshuka u hlangana na nghozi, u tshuka u hlangana ni mhaka leyi lavaka mali hi swa xihatla, kambe u kuma u nga ri na mali endlwini kumbe ka ka ma khadi ra wena ra mampela. U fanele u tsutsumela eka mali leyi u nga yi veka ku yi hlayisa leswaku u ya kombela ku va yi humesa.

Yi ta langutisisa leswaku a wu na swikweleti endzhaku u nga swi teka u nga hakeli na. Ntirho wa wena wo ku pfumelela leswaku u lomba mali yo karhi leyi u yi lavaka na? U ta swi kota nakona ku yi hakela hi n'hweti na n'hweti kumbe ku fikela laha u nga ta heta xikweleti xa wena ke? Mali leyi u yi lombaka u lombela ku yi tirhisa swa tidyondzo, swa ku aka, kumbe swa ku endla mabindzu na? Nakona wa pfumeleriwa leswaku u teka mali eka bangi ya vona na?

Swinene hikuva loko mpimo ya ku cincana ka mali yi va yi kha yi ya henhla, na mafambelo ya vona ya henhla, na mabindzu ya vona swi endla leswaku swi va durhela swinene hikuva va tirhisa mali ya ku tala va fambafamba va va lunghisa swa mabindzu ya vona, ni swixaviwa leswi va swi lavaka ematikweni ya le handle. Hikuva tindhawu tin'wani a ti fani, mali yi xava swilo swintsongo kun'wani u nga ku ma xava swilo swa ku tala.

Vanhu lava nga ri ki na ntirho, vanhu lava nga ri ki na ndlela ya ku kuma muholo loko n'hweti yi hela. Tanihi vanhu lava holaka emudende kambe va tshuka va lava ku kuma mali va lomba. Bank-e yi ta va pfumelela ku lomba mali va swi tiva leswaku va ta kota ku hakela hi mudende wa vona hi mhaka ku ri a yi tlheli yi ri na ntswalo lowukulu.

Swi bihe ngopfu leswaku munhu a teka mali e-bank ivi a nga ha koti ku hakela, hikuva sweswo swi ta ku pfalela tindlela ta ku kota ku lomba mundzuku. Nakona swi ta endla leswaku va ku pfalela eka tindhawu hinkwato leti u u nga ta tshuka u lave ku teka mali kona.

Bangi yi endli tindlela ta leswaku u kota ku vona loko munhu a lava ku tirhisa app ya wena a ri kule na wena. Hikuva va ta ku send-ela nomboro leyi va nga ta ku byela ku ri yi hoxi kha app ya wena loko u lava ku endla eka foni yintshwa. Loko ku nga ri wena u endlaka u ta tlherisela nhlamulo eka va va khadi ra wena u va byela leswaku a hi wena. Nakona va ta ku send-ela meseji futhi, va ku ri loko ku ri wena u endlaka app pfumela, kambe loko ku nga ri wena vula ku ri e-e a hi mina ku na munhu loyi a lavaku ku rhoba. Hi ndlela yaleyo va ta kota ku endla vulavisisi ni vulandzelerisi bya ku pfala app ya wena ku tshuka loko swi hetisekile.

Loko vanhu va hlanganile tanihi muganga va hlayisa mali ya vona swi ta va pfuna emaheleni ya lembe leswaku va phakana va kota ku xavela vana va vona swilo swa xikolo va kota ku xava swakudya ka ti grocery nakona va tshama va tsakile ku va ni vuxaka bya kahle va endla mitlangu swi kota leswaku va kota ku invest a ka ti business va sungula tanihi mintlawa.

Tanihi mutirhikuloni ndzi nga n'wi kombisa leswaku u fanele a pfula khadi leri nga ta n'wi pfuna ku saver mali leri ri nga ta veka mali yi ri na ri tlhela ri yi khiya leswaku a nga koti ku yi tirhisa ku fikelela lembe leri a nga data a tsakela ku yi lava loko mali ya yena yi vekile ebangi yi ta va yi kha yi kula na ntswalo nakona u ta va a kota ku vona eka app ya yena ya le fonini leswaku mali ya yena ya gonya lembe na lembe.

Hawa loko o tshuka a hundza emisaveni u nga se fika nkarhi lowu ndzindzakhombo yi nga veka wona swi nga endla yi nga n'wi pfuna hikuva u ta va a hundze emisaveni a ha ku a ha ku xava.

Vatswari va nga swi kota ku hakela xikolo xa n'wana va tshame emakaya ku tirhisa tifoni ntsena va kota ku download-a app ya le bangi leyi va yi tirhisaka va va na tinomboro ta xikolo laha va lavaka ku hoxaka na mali hikuva swikolo masiku lama a swa ha teki timali hi mavoko hi ku chava vukungundzwani lebyi nga tala na ku landzelerisa leswaku swilo swi tshama swi hlayisekile.

Ya swikahle hikuva loko u hundze emisaveni ndyangu wa ka n'wina wu nge hlupheki u ta kota ku kuma mbuyelo wa mali yo tala leyi nga ta va pfuna ku xava ri byin bokisi na swakudya swa ku nyika vanhu lava nga ta va tele va ta seketela nakona va ta kota ku kuma mali yo sala yi va hanyisa eka tin'hweti leti landzelaka.

Swi fanerile leswaku loko u kuma leswaku khadi ra wena ri lahlekile u tirhisa app ya wena ya le bangi efonini ku pfala khadi kumbe loko u nga ri na app u tsutsumela edorobeni ebangi hi xihatla leswaku yo ya pfarisa khadi ra wena u kota ku pfula ribye nakona u changer pin ya khadi ra wena.

Ku fikelela hi xihatla swo vula leswaku ku na akhawunti leyi u nga kotaka ku teka mali ya wena nkarhi wun'wani na wun'wani kambe ku na leyi u vekaka yona mali u nga ka u nga tsandzekaka ku yi humesa hi xihatla leswaku u fane u rhangiwa ya ebank u ya va byela leswaku ku va ku humesela yona.

Loko u tsandzeka ku hakela khadi ra wena ra xikweleti mali leyi u nga yi teka ya gonya i n'hweti na n'hweti yi ya yi va yi kha yi tala nakona loko u heta malembe u tsandeka ku hakela va ta hetelela va ku blacklist leswaku u ta tsandzeka ku qualify a ku apply a for swikweleti minkarhi leyi taka.

Swi fanerile leswaku muhlayisi wa mali ya xitokofela kumbe minyikelo a ya a yi veka ebangi leswaku mali a nga tshuki a ringekile a yi tirhisa kumbe a twa ingaku swi fanerile ku ti lomba loko a yi vhengele ebank swi kahle hi mhaka ku ri yi tlhela yi va na ntswalo lowu nga ta va pfuna.

A teka inshurense leyi pfumelaka ku khavhara vana va yena a ri vambirhi leyi nga ta kota ku hlayisa vana va yena eka malembe lama va nga le ka wona leyi nga ta kota ku sala yi humesa mali eka vana mi va tlhogomela no va pfuna hi swa xikolo.

Hawa a swi kahle hikuva munhu a nga ha tirhisa movha wa xikweleti ivi a heleriwa hi ntirho kumbe a hlangana na nghozi emapatwini ka movha lowu a wu kolotaka so swi kahle leswaku loko munhu a karhi a tirha a hlengeleta mali yo ringanela a kota ku xava kunene.

Loko vanhu va tshame swin'we emugangeni a va tshembani nakona ku na ku vulavula ko tala ku hambanahambana loko mali yi tshuka yi wile na ntswalo van'wana va nga twa i nga ri va rambiwile va dyeriwe mali van'wani va nga twa ingaku n'winyi wa akhawunti leyi a yi chele mali hi yena a nga vuyeriwa ngopfu ku tlula vona.

Swi fanerile leswaku u ti dyondzisa ku tirhisa riqingho ra wena ku banga mali hikuva kama wun'wani u tirhisa mali ya ku tala ku ya edorobeni ku yela ku banga mali ntsena u karhi u nga lavi swin'wana loko u banga mali u ri kaya swa u olovisa hikuva u ku u tirhise mali yo tala ya ku khandziya thekisi nakona a fonini masiku lama wa swi kota ku vona hikuva swilo leswi u swi lavaka a bangi ku ri ku na mali muni ekhadini ra wena nakona ku na mali muni ka ti savings.

Machonisi a nga swi kota leswaku a pfala bindzu ra munhu loyi a n'wi kolotaka nakona ku ta va na nghozi hikuva mali yi ta yi kha yi va na ntswalo.

Swi na ku tikela swinene ku hola hi bangi eka vanhu lava va nga ri ku tirheni hikuva va fanele va lomba mali eka vamakhelwani ku ya va ya teka mali ya mudende emadorobeni. A swi ri kahle loko ka ha dendiwa emugangeni emakaya hikuva vanhu a va nga tirhisi mali yo khandziya ku ya collect mali ya vona.

Swa ndzi khunguvanyekisa swinene hikuva ndzi va ndzi langutele ku loko n'hweti yi hela mali ya mina yi va yi ri ka nhlayo yo karhi, kambe loko u cheka endzhaku ka vhiki u kuma leswaku vabangi va va va kokile mali.

Ku hola hi bangi swa pfuna eka vanhu vo tala lava nga riki na mali yo khandziya ku ya denda emadorobeni, hikuva loko mali ya vona yi nghenile ekhadini va swi kota ku ya humesa eka ti-ATM leti nga le makaya kumbe va ya humesa mali ya vona emakuleni.

Loko u lava ku teka mali ebangi va ta kota ku languta leswaku a wu na xikweleti xin'wana handle ka lexi u lavaka ku xi tekaka, muholo wa wena wu ku pfumelela leswaku u teka mali yo karhi ebangi na, u ta swi kota ku yi hakela n'hweti na n'hweti xana ke? Naswona ntirho lowu u wu tirhaka i ntirho wa permanent kumbe wa xinkarhananyana ke, leswaku u nge vi na ku tikeriwa ku ya emahlweni ku hakela mali.

Swa olovisa swinene ku senderiwa mali hi tinomboro ka vanhu lava va kalaka bangi, va kalaka bangi kumbe lava va nga swi kotiku ku tirhisa makhadi ya vona, hikuva va ta ya va ya fola malayini eka Shoprite va kota ku va endlela mali leyi va nga senderiwa yona.

Nkoka wa UIF i ku pfuna vanhu lava nga heleriwa hi mintirho ku kuma mali ya ku tihanyisa eka malembe lama nga sala loko va karhi va lava mintirho. Loko munhu a tirhe malembe ya ku hlayanyana wa swi kota ku kuma mali leyi nga n'wi hanyisaka malembe ya ku fika yanharhu kumbe mune.

Loko ndzi nga ri na mali yo hakela ndzi twa ku vava swinene hikuva ndzi ta holova ni machonisi hikuva u ta va langutele leswaku ndzi hakela xikweleti xa yena naswona loko ndzi nga hakeli ntswalo wa mali wa gonya.

Vanhu va hlawula leswaku mali ya vona yi tshama ka fixed hikuva loko yi ri a bangi a va koti ku yi tirhisa nakona hambi vo tshuka va hlangana na leyi lavaka mali swa xihatla va nga nge koti ku yi tirhisa va ta kota ku yi veka ku fikelela masiku lama va lavaka ku yi tirhisa hi yona, hikuva loko wo yi veka endlwini loko u tshuka u navele xin'wana u ta yi tirhisa.

Nawu wa leswaku muchayeri wun'wana na wun'wana u fane a va na ndzindzakhombo wu kahle swinene hikuva emagondzweni ku tshama ku ri na timhaka ta ku chayisana ka timovha. Loko muchayeri a tshuka a hlangane na nghozi ndzindzakhombo ya yena yi ta n'wi pfuna swinene leswaku a kota ku claim a pfuneka hi ku va na movha wuntshwa kumbe se hi tlhelo ra timali.

Swi fanerile leswaku munhu a pfula akhawunti ya yena yale bangi leswaku a ta kota ku hlayisa mali ya yena.

A swi fanelanga leswaku vanhu va tekela siku ro hakela xikweleti ehansi hikuva va wisa machonisi, i n'wamabindzu loyi na yena a zamaka ku ti endlela rihanyo, vanhu va fanele va ti toloveta leswaku loko siku ra ku hakela mali ri fika va va va khome mali mali leyi lavekaka va nga yi teka.

Swi na nkoka loko ku ri u na mabindzu u pfula akhawunti ya wena ya bindzu u ya hambanyisa na leyi u yi tirhisaka for swilo swa wena, hi ndlela yaleyo u ta kota ku vona vuyelo wa wa bindzu ra wena ni leswaku mali ya wena yi tele ku fika kwihi loko u karhi u xavisa.

Machonisa i munhu loyi a lombisaka vanhu mali va langutela leswaku yi vuya na ntswalo. Loko a nyika vanhu nawu endzhaku ka loko a va lombi mali leswaku loko va pimelana tin'hweti timbirhi va fanele va vuyiselana eka tin'hweti teto na ntswalo lowu nga vekiwa.

Eka Capitec loko u tirhisa e-wallet ku va ku ri na tinambara ta ten leti u sendelaka munhu na pin ya xihundla leyi nga na tinambara ta four. Munhu a nga kota ku ya a ya yi humesa ebangi ya ka Capitec a kuma mali leyi a yi lavaka yona yi charger ten rhandi. Eka FNB nakona yi tirha tano hi ndlela ya ku u ta sendela munhu tinambara ta nhlayo wa ten na pin ya xihundla leyi faneleke ku ya teka mali ku nga se hela three days pin ya kona yi nga se expire.

Vamachonisi wa swi kota ku vutisa munhu leswaku wa tirha ke nakona mali ya mina u ta yi vuyisa hi yini kumbexana u kota ku kuma mali muni hi n'hweti, hi ndlela yaleyo u kota ku vona leswaku munhu yaloye u fanerile ku n'wi lomba mali kumbe a nga fanelangi.

Va vulavurisana ni vatirhi va medical aid, leswaku va antswisa ntsengo wa vona wa timali swi ta kota ku pfuna na lava va nga fikeleliki ku fikelela ku kuma vutshunguri.